Batho ba ne ba tshohile haholo hobane COVID-19 e ne e le kokwanahloko e ntjha, e namela ka lebelo, e baka mafu a matla le lefu, mme ho ne ho se na pheko kapa ente e tsejwang.

Dumelang bohle kajeno re bua ka taba ya bohlokwa kankere. Kankere hase ntho e le ngwe fela, e na le mefuta e mengata mme e hlasela dikarolo tse fapaneng tsa mmele. Tse ding di kankere, tse tlwaelehileng di kenyeletsa, ke kankere ya matswele ho basadi le banna, kankere ya senya ho banna, kankere ya molomo wa popelo ho basadi, kankere ya matshwafo hangata e amana le ho tsuba, kankere ya mala le kankere ya madi. Ntlha ya bohlokwa kaofela ke hore, ha o lemoha ka pele o ka pholoswa bophelo, ha o lemoha matshwao a sa o tlwaelang, ya ngakeng ka pele. Ha re phatlalletseng tsebo ena, buisana le batho ba bang ba bohlokwa ba dipatlisiso le ho kopa thuso ya bongaka hanghang. Re ka sebetsa mmoho ho lwantsha kankere. Kea leboha.

Ke utlwile bohloko mme ke nyamme ka seo ke se boneng sepetlele. Bakudi ba sa hlokomelweng hantle mme ba tshejwa ka tsela e sa lokang. Re hloka hlompho le kalafo e ntle, re hloka ho thuswa re sa eme nako e telele, re hloka ditulo hore motho kaofela a kgone ho dula fatshe hobane ba kula, ba kgathetse.

Ehlile, dithiba pelehi di fumaneha ha bonolo, mme mang le mang a ka di fumana mahala ditliliniking tsa lehae. Kapa haeba o rata ho etsa bonolo le ho feta mang le mang a ka fumana dithibe pelehi mahala ditliliniking tsa moo.

Tlhokomelo ya setjhaba e lokela ho matlafatswa ho fihla maemong ao a ka amohelang bakeng sa bohle ho kenyelletswa batsofe. Mmuso o lokela ho batla ditsela tsa ho tshehetsa batsofe ba futsanehileng ho fumana tlhokomelo e poraefete mahala, ka thuso ya ditjhelete kapa mananeo a kgethehileng.

Lefuba TB ke bolwetsi bo bakang ke bacteria e hlaselang haholo matshwafo. Ke ana matshwao, ho kgohlela o sa fole, ho kgohlela dibeke tse pedi kapa ho feta lena ke letswalo le sehloohong la TB ya matshwafo, ho fufulelwa bosiu sena ke ho fufulelwa haholo bosiu. Ho theoha boima mmeleng, mokgathala o sa feleng, ho ikutlwa o kgathetse haholo, ho hloka takatso ya dijo mokodi o ka lahlehelwa ke takatso ya ho ja e leng tlatsetsang ho theoha boima mmeleng, bohloko sefubeng haeba TB e se hlasetse matshwafo, motho o ikutlwa bohloko sefubeng, ho ema ka bothata kapa ho ba le matshwafo a fokolang maemong a mangata a fetelletseng TB ke baka mathata a ho ema.

Nako tse ding, ho thata ho nka meriana kapa ho ja o sa ikutlwe hantle, empa ho bohlokwa hore o utlwisise hore hobaneng dintho tsena di tla o thusa hore o fole ka pele. Ho lwantsha bolwetsi, meriana ke yona e lwantshang di-bacteria kapa di-virus tse entseng hore o kule, ho kokobetsa bohloko le matshwao. Meriana e meng e thusa ho fokotsa bohloko kapa matshwao a mang a ho kula .

Ho ile hwa baka le tshabo le letshoho, le ho eketsa kgatello ya maikutlo le matshwenyeho. Batho ba ile ba ikutlwa ba le bang ka lebaka la ho ikgetholla setjhabeng, mme ho ile hwa etsa mathata a ditjhelete le dikgohlano malapeng. Ka bo kgutso, a ile a amea maphelo a batho kelellong haholo.

Se nka se etsang ke ho buisana le bona ka hlompho, ho utlwisisa maikutlo a bona ntle le ho ba ahlola. Ho fana ka dintlha ka bonolo, ho hlalosa molemo sa moriana sejwalejwalo, jwalo ka hlahlobo e nepahetseng empa ke ske ka qobella. Ha qeta ke be ke batla tsela e kopaneng mohlomong ba ka dumela ho kopanya mekgwa ya setso le tlhokomelo ya bongaka.

Ntlhakgolo ke ho ruta ho le motho ho tataisa batho ho itshireletsa pele ba ka kena dikamanong tse kotsi. Ho fana ka lesedi ka thibelo eo ya tsowa tsowa e ya HIV pele nako, ho bohlokwa haholo ho feta ho bolela motho ka mora hore a se a kene dikamanong tse kotsi.

Motswalle ke thabile haholo ho bona hore ho na le batho ba pholositsweng. Ho na le batho ba kgonneng ho fumana thuso ka nako ba kgona ho phela. Ke thabile haholo hobane kea bona hore mmuso wa rona o ntso o leka ho pholosa batho, o ntso leka hore thusa, o ntso o leka ho ba le rona dinakong tse tsa jwale.

Mosebetsi o boima wa baoki le dingaka. Basebetsi tsa bophelo bo botle ba ile ba sebetsa dihora tse telele ka tlasa kgatello e kgolo, ho thusa bakudi ba bangata ba ile ba bontsha boitelo bo boholo.

Mmuso o fana ka ditjhelete, ba fana ka ditjhelete tsa kgwedi le kgwedi. Ba fana ka mesebetsi ba leka ho ba fa menyetla ya mosebetsi le kwetliso. Bolulo ba fana ka ditshitiso tsa bolulo bo fihlehang. Thuto ba na le mono a thuto a kenyeletsang bohle.

Ke tshehetsa hore dikolo tsa mmuso di be le serapa hobane ba boloka tikoloho e le ntle, ba ruta bana temo, ba fana ka menyetla le mosebetsi le ho thusa sekolo ho ba le dijo tsa sona.

Ee, di bohlokwa hobane di thusa ho lekola bophelo ba hao kgafetsa le ho lemoha malwetse ka pele a mpefala, le ho fumana keletso ya ho phela bophelo bo botle. Sena se thusa hore o dule o phetse hantle selemo le selemo.

Ke dula haufi le lebaka la maqheku, ke sebakeng sa rona ebile ke ka fihla le ka maoto.

Mmuso ha ona tjhelete e lekaneng ho lefa baoki le dingaka tse eketsehileng dipetlele.

Tabeng ena ya lebollo la setso, ho bohlokwa haholo ho netefatsa polokeho ya bana ba lona. Ha o le motswadi o romela mora wa hao thabeng, ke kopa o netefatse hore banna ba tla mo ruta ba tseba mosebetsi wa bona hantle. Ba tlameha ho ba le boiphihlelo le tsebo mabapi le bongaka ba setso, e seng fela ho qobella, hape o etse bonnete ba hore ho na le tlhokomelo ya bongaka e fumanehang.

Letsholo la Pudungwane, November campaign le eme ho fetola maikutlo ana, le tla sebetsa ho tsebisa setjhaba hore ho lokile hore banna ba lle, ho lokile hore banna ba ka bua ka mathata a bona, le hore ho batla thuso ha se sesupo sa bofokodi, empa ke sesupo sa matla. Mokgatlo ona o hlomphisitse letsholo lena o batla ho theha sebaka se sireletsehileng moo banna ba ka ikutlwang ba lokolohile ho bua, ntle le tshabo ya kahlolo.

Ke ile ka ikutlwa ke na le tshusumetso mme ka batla ho nka mehato e phetseng hantle ho phela bophelo ba ka. Ka qala ho ja hantle, ka nwa di-vitamin le meriana ya ka, mme ka ikwetlisa.

Ke tla etsa e ka ke hloka thuso ho bona, mme ha ba tla ke ba rekote, ebe ke ba tlaleha, ke ya mmusong hore ba kgone ho tshwarwa.